Ee, marena a molato tabeng ena, ho fa ditsha batho bao e seng ba merabe ntle le tumellano ya setjhaba kapa baeteledipele ba moo. Ke ho se hlomphe melao ya setso le puso ya lehae. Sena se ka baka dikgohlano, ho hloka botshepehi le mathata a puso pele lefatsheng. Ditsha di lokela ho fuwa ka tsela e hlomphang ditlwaelo le ho sireletsa ditokelo tsa baahi ba moo.

Batjha ba lokela ho tseba ho pheha dijo tsa setso ho boloka lefa. Nna ke ithutile ke sa le monyane. Mme ka tseba ho pheha papa le moroho ka bokgabane.

Mesebetsi ya baholo ke ho kgothatsa, ho eletsa le ho kgetha lebitso le nang le moelelo. Hangata, la leloko kapa la baholo ba fetileng, ho tiisa kamano le setso le lefa la malapa.

Dumelang ke le letsetsa, ke le lelapeng la bo Palesa. Mme ntate wa Palesa o nromile ho lefa molaetsa ona. Ntate wa Palesa o tla etsa mokete wa mpho ya badimo. Ho leboha mosebetsi oo Palesa a o fumaneng. Mokete o tla tshwarwa ka Moqebelo ka hora ya leshome. Mme re kopa hore le apare diaparo tsa setso. Re lebohela tshehetso.

Baholo ba thibela ngwana ho ja mahe ho mo sireletsa. Ba dumela hore ho ja mahe ho ka baka kganyapelo kapa ho mo sitisa thuto. Ba batla hore a qale ka thuto pele a kgutlela dinthong tse ding.

Mekgwa ya di matsatsing ana ha e sa latellwa ka botlalo. Tse ngata di kentswe meetlo ya sejwalejwale, mme meetlo ya Sesotho e jwalo ka ho bitsa badimo, le ho ba hlompha baholo e lebalehile.

Ke nahana hore ho kenya di-spice tsa sejwalejwale dijong tsa setso ho ka senya tatso ya teng ya nnete. Ka setso mohodu o phehwa ka letswai feela. Mme o phehwa ka nako e telele, ho ntsha monko le ho etsa hore o be bonolo.

Ee, dintho di fetohile. Kajeno batho ba na le tokelo ya ho nyala motho kapa ofe kapa ofe, ho sa natse morabe kapa mmala, ka lebaka la tokoloho e tlisitsweng ke democracy.

Ka lebitso la hae ke Lerato. Mme nka mo kopa ka hore Lerato, Thato o wa nyala mme ke tla kopa o tle o tlo nthusa ho pheha hle. Mme ke nahana ho pheha reisi, moroho wa nama le . Ke tla sebedisa dinawa, nama ya kgomo, ditamati, ditapole, dihwete le yona eiye. Ke tla pheha ka setofo se seholo le dipitsa tse kgolo.

Ke nahana hore technology le bofokodi ba ho boloka meetlo ke tsona tse entseng hore ditaba tsa mophato di pepesehe. Batho ba se ba sa hlomphe sephiri sa setso.

Ho jala lapeng ho bohlokwa hobane ha ho sa hlokeha hore o reke tsohle. Nna ke rata ho jala tamati le poone hobane di bonolo ho hlokomeleha. Ebile di a sebediswa haholo ka lapeng.

Rakgadi Dirontsho, ke batla ho tseba molemo wa ho ya lebollong la bomme. Mme ke batla le ho tseba hore ke tshwanetse ho ya kae hore ke tle ke ingodise ha ke se ke ikemiseditse. Ke utlwa ke tshaba hanyane empa ke batla ho utlwisisa pele.

Ee, kgolong ke ile ka rutwa ho bopa ka letsopa. Mme ke thabetse haholo. Ke ikemiseditse ho ruta bana ba ka hore le bona ba ithute ho bopa, ho tla ba thusa ho hlahisa bokgoni le boqapi.

Sepheo sa lebollo se ntse se na le seriti, empa mehleng ena ba bang ba senyeha ka baka la tshebediso ya dithethefatsi le jwala. Batho ba bang ba phela bophelo bo hlakileng, empa ba bang ba ferekane ka hara motse.